Ikhabe sithelo esikhula sibumbeke njengeqanda, simbala ohlaza ngaphandle kanti ngaphakathi simbala obovu neentanga ezinengi ezincani. Sithelo esinamanzi amanengi anandiphako, esithoma siyintanga ngaphambi ngokukhula sibe sithelo esipheleleko esikhulu esiginyisa amathi.

Indlela elula yokufikisa ilwazi elimalungana nezokulima kibomma, kukungabatjeli ngomlomo kwaphela ngezokulima kodwana ubafundise amakghonofundwa wokulima bunqopha.

Abantu beendaweni zemaplasini ababalimi abasakhasako bangathuthukiswa ngokuthi bafundiswe ngamakghonofundwa wezokulima, banikelwe isekelo lezeemali, kuthuthukiswe umthangalasisekelo wabo begodu bathintaniswe namabhizinisi amakhulu asemkhakheni wezokulima.

Ngokubona kwami abukarisi ubujamo abasebenzi bemaplasini abahlala ngaphasi kwabo, ngombana esikhathini esinengi bakateleleka ukuthi basebenze isikhathi ezingezeleliweko ukwenzela ukuthi baqede umsebenzi omnengi. Ngale kwalokho baqalana nokugandeleleka ngokomkhumbulo nokungabhadelwa imali eyaneleko.

Umlimi engimaziko okhe wonakalelwa masimu ngenca yomtjhiso, ngumma weminyaka ematjhumi amahlanu nethoba ubudala obekatjale imirorho neenthelo. Iintjalo zikamma lo zitjhiswe mazinga aphezulu khulu womtjhiso.

Umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya ngokuthoma ngokwenza irhubhululo ngeenthelo angazitjala endaweni ahlala kiyo. Ngemva kwalokho alungise indawo azokutjlalela kiyo njengokuthela umanyora ehlabathini ukuthi inothe, ngemva kokunothisa ihlabathi angathoma atjale iinthelo ezifanele isikhathi somnyaka.

Imirorho eyandise ukutjalwa ebusika mirorho efana nekhabitjhi, i-anyanisi, umrorho kunye neenkhwende.

Uswiri usiza ekulapheni amalwele emzimbeni ngokuba nezakhamzimba ezifana ne-Vitamin C, eqinisa amasotja womzimba ekutheni alwe namalwelwe.

Indlela yokuthoma engingayisebenzisa ukubulunga ukudla kubilisa ukudla ukubulala amagciwani, bese ukufaka ngemabhleganeni avalekako. Indlela yesibili kupheka ukudla bese uyakomisa.

Itamati sithelo esirondo esineentanga ezinengi ezincani ngaphakathi. Sisithelo esinamanzi amanengi kanti simila sihlaza sithi nasivuthiweko sibe bovu.

Abahlali bemaplasini bahlala ngaphasi kobujamo obungakarisiko, esikhathini esinengi basebenza ngaphasi kwamazinga aphezulu khulu wokutjhisa namkha aphasi khulu amazinga wokutjhisa. Begodu basebenza isikhathi eside khulu ukwenzela ukuthi baqede umsebenzi omnengi.

Umtjhiso orhageleko lo ungenza bona kutlhogeke ukudla eSewula Afrika ngombana iintjalo ziyatjha amazinga wokutjhisa nakaphezulu khulu, lokhu-ke kufaka abalimi ngaphasi kwegandeleleko.

Iinthelo ziintjalo ezidliwako, zizintjalo ekufanele ziphekwe ngaphambi kokuthi zidliwe, kanti esikhathini esinengi zivame ukudliwa nezinto ezifana nomratha.

Abomma banikelwa ngokwaneleko amathuba kezokulima abadinywa, ngombana ngibo abaqalelelwe khulu esikhathini sanje.

Iindlela ezingasetjenziswa ukuvikela iintjalo nakunamawuruwuru, kuqinisekisa ukuthi iintjalo zivaleleke kuhle begodu zisendaweni ephezulu lapho ekungekhe kujame khona amanzi.

Ngombono wami ngibona basekelwa ngokwaneleko abalimi abonelwe mawuruwuru ngombana kunamahlelo wokufundisa abalimi ngamakghonofundwa wokuzilungiselela lokha nakunamawuruwuru, nokuqalana nomonakalo otjhiywa mawuruwuru. Ngale kwalokho abalimi banikelwa iinsetjenziswa ezizokubasiza ukuqalana nomonakalo otjhiyiwa mawuruwuru begodu banikelwa nesekelo lezeemali hlangana nokhunye.

Kuqakathekile bona abantu badle imirorho ngombana imirorho iqinisa amasotja womzimba abe namandla wokulwisana namalwelwe ahlukahlukeneko.

Ivithamini elitholakala ekhokhonathini yivithamini i-menganese, ivithamini le isiza umzimba ngokuqinisa amathambo begodu ipholisa amanceba.

Zinengi khulu iintjhijilo zokulingana ngokobulili ekorweni yezokulima elizweni leSewula Afrika, ngombana esikhathini sanje sekuqalelelwa khulu abomma lokho-ko kunciphisa amathuba wabobaba.

Iinthelo ezihlanu ezingafuni umtjhiso bona zikhule yikhabitjhi, iinkhwende, umrorho, amabhontjisi kunye netamati.

Ngibona ukuthi kufanele basebenze ama-iri abunane ngelanga abasebenzi bemaplasini.

Iinthelo ezitjaliweko endaweni yangekhethu matamati, amazambana, i-anyanisi, umrorho, ikhabitjhi namabhontjisi.

Iye, imalingeniso eyenziwa yikoro yezokulima eSewula Afrika iyasiza ekuvuleni amathuba wemisebenzi elizweni leli.

Iinthelo ezihlanu ezisarulani ngokombala libhanana, iswiri, i-apula, umengo kunye ne-pineapple.

Ukudla iinthelo ngamalanga angeze kwamgulisa umuntu ngaphandle kokuthi umuntu azidle ngokudluleleko.

Nanyana iintjalo zilithabela izulu, lokha izulu nalina khulu ziphatheka kumbi iintjalo ngombana amanzi amanengi ona imirabhu yeentjalo.

Umhlobo wehlabathi owenza bona imirorho imile kuhle khulu, mhlobo wehlabathi ongasi yisanda begodu ongasi lidaka onothileko.

I-Vitamin C ne-Vitamin A ezitholakala ephopheni ziqakatheke khulu emzimbeni kwangangokuthi zisiza umuntu ukuthi abone kuhle.

Ngibona ukuthi abalimi bafundiswa ngokwaneleko ngamawuruwuru alethwa kutjhuguluka kobujamo bezulu, ngombana kunamahlelo wokufundisa abalimi ngamakghonofundwa wokulungiselela lokha nakunamawuruwuru nokuqalana nomonakalo otjhiywa mawuruwuru. Ngale kwalokho abalimi banikela iinsetjenziswa ezizokubasiza ukuqalana nomonakalo otjhiywa mawuruwuru, begodu banikelwa nesekelo lezeemali hlangana nokhunye.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa zifaka hlangana itamati, iinkhwende, ikhabitjhi, amabhatata kunye ne-lettuce. Iinthelo lezi ungazidla zingakaphekwa ngokuzirhabelela uzihlanganise ne-sauce wenze isaladi.

Indlela amadamu asiza ngayo iinlwana kukunikela iinlwana ezingakghoniko ukuphila ehlabathini indawo yokuhlala, iinlwana lezi zifaka hlangana ifesi nezinye iinlwana zemanzini. Amadamu asiza nokuba yindawo yokuthola amanzi wokusela eenlwaneni eziphila ehlabathini ezifaka hlangana amabhubezi neendlovu. Enye indlela amadamu asiza ngayo iinlwana kukobana iinlwana zikghona ukuzipholisa ngedamini lokha nakutjhisa khulu.

Imiphakathi yemaplasini ifumana isekelo elaneleko kezokulima kurhulumende, ngombana urhulumende unamajima wokutlolisa imiphakathi elimako ukuthi imiphakathi le inikelwe iinsetjenziswa zokulima, ukwenzela ukuthi kubelula ukulima begodu imiphakathi ikwazi nokuqalana nobujamo obuhlukahlukeneko. Okhunye kukobana urhulumende unamahlelo wokufundisa imiphakathi yemaplasini amakghonofundwa wezokulima begodu urhulumende ulinikela isekelo lezeemali.

Iinthelo ezidliwako ezizimilela emangweni kufaka hlangana umthabhori nembuya, iinthelo lezi ungazidla ziphekiwe namkha zingakaphekwa begodu zinezakhamzimba khulukhulu ngombana zizimilele zazikhulela ngokwemvelo azikakhuliswa ngamakhemikhali.

Ukungabi nenarha kwabantu abatjha abasekorweni yezokulima kubalimaza kwangangokuthi bagcina baphelelwa lithemba njengombana batlhayelelwa yindawo yokulima, okutjho ukuthi amabhizinisi wabo akathuthuki begodu agcina afadalala. Abantu abatjha abanganayo inarha yokulima bangagcina sebazinikelele eendakamizweni ngombana babona ubujamo bungasibuhle, baphelelwa lithemba lokha amabhizinisi wabo wokulima angathuthuki namkha afadalala.

Iinthelo ezitjalwako zisiza umphakathi ngokuthi ziwunikela ukudla ekuyinto etlhogekako ekutheni umuntu aphile abenamandla. Lokha umuntu nakatlhayelelwa kukudla emzimbeni angaphelelwa mamandla, amasotja womzimba atlhayelelwe zizakhamzimba zokulwisana namalwelwe ahlukahlukeneko. Okhunye kukuthi iinthelo ezitjalwako zisiza umphakathi ngokuthi uthome amabhizinisi wokuthengisa, umphakathi ungathengisa iintjalo zingakaphekwa uzithengisele amabhizinisi amakhulu namkha uthengise iintjalo sele zikukudla okuphekiweko.

Abantu laba abafisa ukuba balimi kodwana bahlala eendaweni ezitlhoga nethosi lamanzi kufuze babekelele amanzi wezulu ukuthi bakwazi ukuwasebenzisa ukuthelelela iintjalo zabo, kodwana ngombana izulu alini ngaso soke isikhathi okhunye abantu abafisa ukuba balimi kodwana bahlala eendaweni ezitlhoga nethosi lamanzi abangakwenza kukuthi batjale iintjalo ezingafuni amanzi amanengi ukuthi zikhule. Bangasebenzisa nehlelo lokubulunga amanzi ehlabathini lokuvala ihlabathi ngotjani namakari ukwenzela ukuthi amanzi angapheli msinya ehlabathini.

Ukulima hlanu komdzwelwa kuletha umehluko ebalimini abarhagalelwe yisomiso kwangangokuthi bakwazi ukusebenzisa amanzi womudzwela ukuthelelela iintjalo zabo.

Ngombana umnikazi weplasi mumuntu wokuthoma ozuzako ngomsebenzi owenziwa basebenzi bemaplasini. Umnikazi weplasi nguye ekufanele akhele abasebenzi bemaplasini iindawo ezincono zokuhlala ingasi urhulumende, urhulumende asize la kutlhayela khona. Lokha abasebenzi bemaplasini nabaneendawo ezisebujameni obuhle zokuhlala basebenza kuhle begodu baphephile.

Imikhiqizo yezakhamuzi zemaplasini ingafakwa eentolo zelizweli ngokuthi izakhamuzi zibumbe ubudlelwana nabanikazi beentolo babathengisele imikhiqizo yabo. Ukubumba ubudlelwana nabanikazi beentolo kuzokusiza izakhamuzi ukuthi zikhulumisane nabaphathi beentolo ngeentengo ekuzokuthengiswa ngayo imikhiqizo yabo. Enye indlela yokufaka imikhiqizo yezakhamuzi eentolo zelizweli kukobana izakhamuzi zikhambele imiqaliso, ngokukhambela imiqaliso izakhamuzi zinethuba lokuthengisela abanikazi beentolo nabathengi imikhiqizo yabo bunqopha begodu zikwazi nokukhangisa imikhiqizo yabo.

Ukuthi abasebenzi bemaplasini kufanele baye emsebenzini nakuna izulu kuya ngendlela yomsebenzi abasebenzi abawenzako nomhlobo wokulima abawenzako. Lokha izulu nalina khulu abasebenzi bemaplasini bangakateleleka ukuthi bajamise umsebenzi ukuqinisekisa ukuphepha kwabo nokuphepha wemikhiqizo yabo, kwesinye isikhathi abasebenzi bemaplasini bangatjhugulula indlela abasebenza ngayo njengokuthi basebenzele ngekhaya namkha benze imisebenzi engalawulwa kukuna kwezulu. Ngale kwalokho abasebenzi bemaplasini banganikelwa izambatho ezibavikela ezulwini bakwazi ukuragela phambili ngomsebenzi baphephile.

Nanyana ibhanana linganayo i-Vitamin C enengi kangako i-Vitamin C etholakala ebhananeni isiza umzimba womuntu ngokuthi iqinise amasotja womzimba ukuthi akwazi ukulwisana namalwelwe. I-Vitamin C isiza nangezakhamzimba ezifana ne-colagene eyenza isikhumba somuntu sibe sihle begodu iqinise amathambo. Ngale kwalokhu i-Vitamin C isiza nekambiso yokuphola kwamanceba nokubumbeka kwesikhumba esitjha lokha umuntu nakalimeleko.

Iinsombululo malungana nabantu abatjha abadinywa amathuba kezokulima kukobana kube namahlelo ahlukahlukeneko, amahlelo la angafaka hlangana ukuhlomisa abantu abatjha ngamakghonofundwa wezokulima lokhu-ke kungenziwa ngokubamba iimfundobandulo hlangana nokhunye. Okhunye ekungenziwa kukobana iminyango karhulumende nezinye iinhlangano zisekele abantu abatjha ngeemali lokhu kuzokukhuthaza abantu abatjha ukuthi babe nekareko kezokulima, kanti ngale kwalokho kuzokuvula amathuba womsebenzi. Ngokunikela abantu abatjha amathuba la bazokukhuthazeka ukuthi bazithuthukise begodu lokhu kuzokusimamisa umnotho welizwe.